Ingakumfundisa kabanzi nge-gender based violence, ukumkhuthaza uba afumane ukwalulekwa ngokwengqondo. Okubalulekileyo nokokuqala ukuba makamshiye umfana lona ahambe futhi aye e-police station ayokuvula icala. Ngoba ke ukuxhaphaza nangona unintsi lwabantu beyibona iyinto e-normal, ayikho. Akulunganga nje ukuvumela umntu uba makakuxhaphazele. Zinintsi futhi iinkqubo ezichasana okanye eziye zixhase abo bakwiimeko ezinjalo. Ndimkhuthaze nje uba makazifunele, noba udibene no-counselling.

Hello, ndifowuna ndikwa-one forty eight eGqabi Street ePhilippi. Sicela uncedo apha kukho indlu etshayo nedinga izicimamlilo ngokukhawuleza.

Andiyixhasi mna kuba njengazinto zonke, yonke into inecala elihle nelibi kuyo. Elihle ke kula mayeza esiNtu kukuba ayafikeleleka futhi ayasebenza ngenene. Elibi kukuba akho phando lungako lwenziweyo kuwo. Umzekelo kukho iyeza elingumhlonyana elisetyenziswayo for ukhohlokhohlo futhi ke liyasebenza nyhani,. Kodwa ngeli xesha leCOVID kuye kwafumaniseka uba xa ulisebenzisa kakhulu liye lizibulale izintso.

Ngabantu abasebekhulile ngokweminyaka, abantu abatyebileyo kakhulu, abathanda ukuqaqanjelwa yintloko. nabantu abaye bamongoze, ukuphuma igazi ngeempumlo ukutsho.

Incwadi leyo ndingaye ndiyithathe ndiyise kwesinye isibhedlele okanye ikliniki ekufutshane ngoba kuye kube lula xa ungakhange uyifumane kwisibhedlele esithile xa unencwadi ebhalilweyo mayeza lawo uwadingayo. So, ayakwazi ufumaneka kengoku kwesinye isibhedlele okanye ekliniki ekufutshane.

Leyo ngcebiso endingenakuze ndiyamkele, ndingayilandula nje ngesihle ngoba ke ayisithanga sonke ababhiliva kuloo nkolelo yamagqirha nezinyanya nococeko. Abanye bethu bakholelwa kuThixo ophilayo, uThixo onguye eyedwa.

Ndingamcebisa uba unako ahambe ayokucela phaa kugqirha wakhe i-history yezigulo zakhe. Xa esiya ke ngoku eklinikhi aphathe isazisi i-ID ke ngeyolwimi lwabamhlophe. Aphathe aphathe ikhadi lakhe uba unalo aze neadresi yalapho ahlala khona nenombolo yomntu onothi afowunelwe mhlawumbi uba yena angakwimeko exakisayo.

Ukumcebisa okokuqala ingakukuba azame umfundi ohlala apha kufutshane kuye noba ngumhlobo wakhe wasesikolweni oza kumane emphathela ii-notes amcacisele njengoba kwenziwe esikolweni, nangezinto ezinjengee-homeworks. Ngexesha lemviwo umkhuthaze ukuthi makafunde kwenzela ngexesha leemviwo noko iphepha lona angakwazi ukuliziselwa endlini, kubekho utishala okhoyo ukumgada xa ebhala.

Abantu abatsha abanangxaki nawo. Iba ngabantu abadala ke ngoba ngokokwabo ukucinga okanye ngezabo izimvo baye bacinge ukuba imveliso yokuqala yeyona iyiyo kwaye yiyo esebenzayo, ezinye ke ngoku aziwenzi umsebenzi.

Iba kukoyika ukunyeliswa nezithuko ngoba kunanamhla emva kweemfundiso ezingaka ezenziweyo ngale nyewe, uluntu oluninzi alunalongo uvelwano lusanyelisa. Futhi lusajonga ixhoba njengoyena mphembeleli wokuba lihlukunyezwe.

Ukuba ngokwasezimalini ndime kakuhle ndingamqeshela umongikazi oqeqeshelweyo ukujongana nemo ekumila kunjalo. Ngapha koko ke kunganyanzeleka ukuthi kubekho izikhuselo ezinjengeemaski, nee-gloves zezandla nezinto ezinjengee-sanitizer ukulungiselela ucoceko nokukhuseleka kwelam icala.

Ndingaqala ngokokunqanda umfundi lona unamazwi arhabaxa ngakomnye. Okwesibini ndilandelise ngokumfundisa ngoba apha kwisiXhosa kukho intetha ethi ivili liyajikeleza, into ingenzeka nakubani na nanini na. Futhi ndimfundise ukuba nevelwano ngemeko ngoba akekho umntu ongazenziyo iimpazamo. Ndimcele futhi ukuthi amkhuthaze amxhase ngoba ke umntana xa sele ekuloo meko injalo, nokuzisola kuye kube khona kube ninzi.

Okokuqala isigulo esinye esiziphindaphindayo over ixesha elithile ayonto ilungileyo leyo kwaphela ngoba ingaba ichaza ukuba sikhona esinye isigulo esingaphezulu esingaphaya esifuna ukujongwa. Izigulo ezinjengeemenenjayithisi, izigulo ezinjengee-high blood pressure.

Yindoda ebetha umfazi ngoba amaxesha amaninzi ukunukubeza ngesini ngamadoda abanobundlobongela ebafazini.

Ndingaqhubeka ndifole, ndime emgceni ngoba sekwaba yinto eqhelekileyo ukungena kwabantu. Ukhumbule ukuthi bakhona abantu abadala abangakwaziyo ukuzimela balinde ngokwabo emigceni, abaye bathi bamelwe ngabanye noko abasesemandleni. Ngoku seyaba yinto eqhelekileyo noba ke ngaba urhwaphilizo lukho kuyo kodwa ke iqhelekile, akusekho nokuyikhalazela.

Kukunciphisa ityiwa okanye ayiyeke kwaphela angayisebenzisi. Ayeke ukutya izinto ezinamafutha, atye imifuno eluhlaza enjengoospinatshi, ikhaphetshu, atye ke ngoku neziqhamo. Abe ngumntu ololonga umzimba.

Yinto ke endingayixhasiyo ixesha elininzi ngoba abangobantu baqeqeshiweyo. Ngelinye ixesha kuyenzeka athi umntu mhlawumbi enesifo sentliziyo aye kwisangoma esiza kumnika iyeza elinetyiwa eninzi, loo nto ke ngoku yenze umonakalo kunokulungisa.

Tishala omkhulu, bendinesicelo. Isicelo sam sesokuba kungakhiwa indawo apho ndizokwazi ukuthi ndikwazi ukungena ngayo ngesitulo sam ezithoyilethi ngoba ndiyasokola, ndiphetha ngamanye amaxesha ndingayanga. Loo nto ayindenzi ndizifile rayithi, indenza ukuthi ndizifile ingathi andamkelekanga.

Kuxa iqondo lobushushu bomzimba liphezulu kakhulu, nalapho intliziyo iye ibethe kakhulu ngendlela engaqhelekanga nendlela futhi eyingozi.

Okokuqala ngase niyiqonde ukuba ukukho namnye umntu onelungelo lokubamba umzimba womnye ngaphandle kwemvume yakhe noba angaba unxibe ntoni. Ngase abantwana abangamakhwenkwe nifundiseke ekuzibambeni, ekuzihlonipheni nekungenzini into ezakuba rongo komnye umntu.

Ndikucebisa ke ingathi ngowubonana nogqirha. Noba ungangayihoyi wena le nto kodwa intloko sisigulo esinobuzaza, ingakumbi xa simane sikumbamba rhoqo. Loo ingabonakalisa ukuthi zikho izigulo ezikhulu ezingekaveli, izigulo ezingahamba zibe yingozi kakhulu empilweni yakho.

Lona ke ngumba oye owenze uxhuthwaxhuthwano olukhulu. Abanye abazali baye bazive ingathi abantwana bayathunywa uba mabenze ezi zinto. Noxa kunjalo ndiyibona ibalulekile le ngoba abanye abazali abakwazi uthetha nabantwana ngezinto ezikumila kunje and kweli xesha siphila kulo ngenani lokumitha kwabantwana abancinci nokosuleleka ngezifo zangocantsi, ndiyibona iyinto entle kakhulu.